Ukufinyelela ezinsizeni zokuhlela umndeni aziyi ngobumpofu. Nabo abantu abampofu bayaluthola usizo emtholampilo, futhi ayikho imali ebakhokhiswa yona. Nezinsiza zokuhlela umndeni azibhadalelwa kumtholampilo kahulumeni. Wonke umuntu wamukelekile.

Izinkinga abhekana nazo ngenxa yalesi sifo ukuphathwa umkhuhlane kakhulu, kodwa emtholampilo bayamupha amaphilisi okuphuza ukuze engaphathwa i-TB. Futhi uyaphuza ngendlela efanele ama-ARV, akanazo izinkinga eziningi njengoba athatha kahle ama-ARV wakhe.

Abanakekeli basekhaya badlala indima enkulu ey'mpilweni zabantu asebekhulile, ngoba babavakashele emakhaya. Babashekhe iy'mpilo zabo ukuthi bame esimeni esinjani, futhi baya bapha namaphilisi abo baphinde babaphe babaphuzise. Lokhu kusiza kakhulu kubo ogogo, ngoba abanye abakwazi ukuzihambela bafike emtholampilo.

Kubaluleke kakhulu ukuthi amadoda abambe iqhaza ekuhleleni umndeni. Ngoba uma ku isivumelwano sendoda nomfazi ekuhlelweni komndeni, lapho bobabili bazobe bazi ukuthi uma owesifazane esekhulelwe into ebey'hlelile, kungabi nangxabano. Futhi lokhu kuzokwehlisa izinga labantu abesifazane abakhulisa iy'ngane bodwa, obaba bengekho.

Inyanga ingudokotela wesintu osebenzisa imithi yemvelo ukwelapha. Isangoma sona singumelaphi okhuluma nabaphansi ukuze akwazi ukukulapha emzimbeni nangokomoya.

Uma izinyanga noma abelaphi bendabuko nodokotela besimanje bengasebenzisana ndawonye, kungakhandwa imithi eminingi elaphayo izifo. Le mithi ingasiza ngoba izobe izelapha lezi zifo ukuthi zingaphinde ziphathe abantu, kunokuthi abantu belokhu bathatha imithi noma amaphilisi nsuku zonke. Kungaba yinto enhle kakhulu.

Yebo, le mikhankaso iyasebenza ekufundiseni abantu ngesifo sengculaza. Ngoba le mikhankaso iveza ukubaluleka kokuthatha imishanguzo, futhi iveza nobungozi bokuthi kuzokwenzekani uma ungathathi imishanguzo ngendlela efanele. Iyaveza futhi nokuthi ugcina uthola okunye ukugula noma ezinye izifo uma ungathathi.

Uhulumeni kufanele ukuthi kube nesamba semali esikhishwayo ngonyaka esizothenga amaphilisi, nemithi, nemishini elingene okuzokwaziwa ukuthi lezo zinto yizo eziya emtholampilo yasemakhaya. Kufanele lokhu bakufakwe kwi-budget.

Lokhu kubalulekile kakhulu ngoba kumele bazi konke ekumele bakwenze nalokho okungamele bakwenze, ukuze kuzophepha izimpilo zezingane zabo. Kumele bazi ukuthi ingane uma isavela kumele inceliswe ingaphiwa ukudla, incele kuphela. Ngoba isistimu yengane isuke ingakaqini ukuthi ingabamba olunye uhlobo lokudla ngaphandle kobisi.

Amafulegi abovu aphakamisa umkhonyovu wezempilo, ukuthi onesi nodokotela badayisa umhlanguzo, ngaphandle. Uma abantu sebeya emtholampilo ukuyothola usizo, ababe besasizakala ngoba kushoda imithi noma amaphilisi. Uthole kuyilawo adayisiwe.